Matsatsing a ka kwano di-internet-e di teng. Re etsa di-print out, ka di tshwantsho ho tswa internet-eng re etsa di-print out. Di dikoranta di ntse di Tv .

Dumelang bohle. Kasheko le bua le Palesa Mokwena. Ke tlo le ruta ka Wi-Fi le monate wa lona. Monate wa Wi-Fi ke hore o patala sekgetjhana sa tjhelete ka kgwedi e be o e sebedisa kgwedi yohle o sa add tjhelete, o sa reke data, o sa reke airtime. E thusa le ho batla mesebetsi, e be e thuse le bana ba dikolo. Ha o etsa mosebetsi ya bona ya sekolo, ho ba bobebe haholo. Monate wa yona ke hore o patala hanngwe kgweding. E be kgwedi eo yohle ha o reke data ha o reke data. Ke a leboha.

Ya pele e ke ratang ho nna ka internet. E etsa bobebe haholo bakeng sa ha ho batla mesebetsi le ho batla di-research mesebetsing ya bona ya sekolo. Ya bobedi ke mmapa, ha o ya dipolekeng tse itseng moo eleng hore habotse ho ba bobebe hobane ho na le mmapa wa ho bontsha tsela. Ya boraro ke Whatsapp. Ho ba bobebe hore o ka bua le batho hobane a se ka mehla moo re dulang re na le di airtime tsa ho founa. Ebile e etsa bophelo bo be bobebe haholo.

Ke nahana router ya leshala ha ya bolokeha, hobane ka le leng la matsatsi o tla be o e hloka. Ho ho leng hore o ka se kgone le ho fihla hae o e emele o e kenye Church Share ebe o tlameha ho sebedisa hobane mabaka a hlaha fela le fela. Nka thabela ho bana le router, e leng hore e leng hore sim card sa teng se ke kgona ho kena founung ya ka. Ho be bobebe hore ke sebedise data ya teng.

Ho betere hore ke ipalle diranta hobane ke tla be ke ipaballetse yona ebile ke nhlaloseditse ditaba. Ho ya ka kutlwisiso ya ka ho tlabe ho sena tse setseng kapa tse subtract-ilweng ditaba. Ke tla be ke ipaballetse tsona ka bonna.

Ntatemoholo o lla ka bothata ba hore yena ha a tsebe ho araba founu. Ebe e tlabe e mo rasetsa, a sa tsebe le hore a e a arabe jwang. Le teng o bona ditshwantsho tse a sa tsebeng hore ke tsa bo mang di etsang. O lla ka hore mohala ona wa sejwalejwale yena ha a tsebe ho etsa lotho ka ona. Jwale re hloka ho mo kenya sekolo, be re mo rute mohala ona wa thekeng.

Diphethoho tse Wi-Fi e di tlisitseng maphelong a rona ke ho etsa hore maphelo a rona a be bobebe haholo. Jwalo ka ha rona re le batjha le sa sebetse. Ho ba bobebe haholo hore re kene di-inthaneteng research-e mesebetsi. Re kgone le hore re apply. Hobane ka matsatsi a mang ha rena ditjhelete tsa ho lefa di-internet-eng di internet cafe re lo apply-a.

Mosadi mo streaming o kena ko internet o search-a mobu oo bo batlwang kapa ng Skeem sam kapa Scandal, wa stream-a wa ngola hore ke batla ho shebella Skeem sam sa maobane. Ebe wa pepeta moo mahareng moo. Ebe se tla iketsa kapa o kena o kena ko inthaneteng, ho na le bolokongnyana bo boredi o kena moo. Ha o qeta wa pepeta ka hore o batla ho sheba eng. Yaba o pepeta mahareng moo, yaba wa shebella.

Ngwana ka, bolo ke ha dihlopha tse pedi di kena ground-ng. e mme ho bo win a club-a e i-one. Jwalo ka ha o bapala sehlopha sa Chiefs le Pirates beke e fetileng. Dibeke tse fitileng ho bo ho win-a Chiefs.

Dumelang. Ke na le tletlebo, ke rekile datara ya mashome a mararo hora e fetileng. Empa datara enana e se e fedile. Ke kwatile haholo hobane datara ena ya lona e tsamaile jwalo ka metsi. Ebile ha ka bona le molemo wa teng. Ne ke kopa refund ya tjhelete ya ka.